Njengoba umzala bangikhomba le mshini, ngike ngaqaphela ukuthi emadolobheni imishini nezinsiza zemidlalo zitholakala kalula futhi zisezingeni eliphezulu. Ziyahlukahlukana ukuvumela abantu abaningi bazibandakanye kwezemidlalo kalula. Kanti-ke emakhaya izinsiza zimbalwa zingagciniwe kahle futhi ukufinyelela kuzo kuyinselele, loku kuvimbela inqubekela phambili kwezomidlalo. Ngiye ngaqaphela-ke nomthelela wokuthi emadolobheni amathuba emidlalo enala, kanti emakhaya abantu abathembele kalula ekusekelweni komphakathi nasemidlalweni wesintu ngenxa yokuntula kwezinsiza zesimanje.

Ngicabanga ukuthi ukubambisana kukahulumeni, izikole nezinhlangano zezemidlalo kungasiza umcimbi wezemidlalo wamazwe ngamazwe ube ube yimpumelelo kakhulu. Uhulumeni angaxhasa ngemali ukuqinisekisa ukuphepha nokukhuthaza ezokuvakasha. Kanti-ke izikole zingabandakanya abafundi, zisebenzise umcimbi njengengxenye yemfundo bese-ke zithuthukise amathalente abafundi. Izinhlangano zezemidlalo zingahlela umcimbi ziqinisekise amazinga aphezulu futhi zithole uxhaso lwamabhizinisi. Loku kubambisana kungaqinisekisa ukuthi umcimbi uletha inzuzo ezinkulu kwezemidlalo, kwezemfundo nasemnothweni.

Inkundla yamaphupha ngicabanga ukuthi izoba nobuchwepheshe obuhamba phambili njenge VR, i-Wi-Fi esheshayo nezihlalo ezihlakaniphile. Kuzoba nezindawo zabalandeli zokuzijabulisa, ukuphepha okuthuthukisiwe nokulethwa kokudla. Izinsiza ezifana ne-stadium app nohlelo lokupaka izimoto zizokwenziwa kube kalula.

Yebo, ngicabanga ukuthi ukudlala ku-inthanethi kungathuthukisa amakhono afanele ezimbonini ezifana ne-IT, idizayini yemidlalo noma ukumakhetha kwedijithali. Loku kubasiza ekuxazululeni izinkinga ekusebenzeni neqembu nasekuqondeni izinhlelo zobuchwepheshe. Kuba-design bemidlalo kungasiza ekuqondeni imithetho yemidlalo ekwakheni izinto ezintsha nasekuhloleni kwamaphutha, bese-ke ekumaketheni kwe-digital kungasiza ekuqondeni izethameli ekuxhumaneni nabantu ezinkundleni zokuxumana nasekuhlaziyeni idatha. Loku kwenza ukudlala imidlalo kube wusizo ekwakheni amakhono abalulekile emsebenzini.

Endaweni yangakithi ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuba abantu abasha badlale le midlalo ngoba kubasiza ezimpilweni zabo ngokomzimba nangokwengqondo. Kubafundisa ukusebenza neqembu, ukubekezela nokuziphatha kahle. Kuphinde kwakhe ubungani, kunciphisa ukucindezeleka futhi kungavula amathuba emisebenzi kwezemidlalo.

Yebo, ikhona. Futhi izikole zingasebenzisa imidlalo ehlukahlukene ukufundisa abafundi ngendlela ejabulisayo nephumelelayo. Imidlalo yokuqeqesha ingqondo yezibalo, yesayensi, yezilimi nemidlalo yomzimba isiza abafundi ukuthuthukisa amakhono ahlukahlukene. Izimfumbe, i-Scrabble, i-Bingo yezibalo, izivivinyo zesayensi ne-Treasure hunt kuyindlela enhle yokwenza ukufunda kube mnandi nokukhuthaza ukusebenzisana nabanye.

Ngicabanga ukuthi umuntu othanda ingadi angalinganisela phakathi kokulandela izitayela zamanje nokugcina isitayela sakhe sangempela. Kubalulekile ukuthi acacise inhloso yakhe, aqinise ubunikazi bomkhiqizo wakhe, ahlole izindlela ezintsha ngaphandle kokulahlekelwa ubuntu bakhe, futhi alalele ababukeli bakhe. Angazama izindlela ezintsha zokwethula okuqukethwe, njengama reels noma izindaba kodwa aqinisekise ukuthi kuhlala kuhambisana nothando lwakhe lwangempela lwezingadi.